Ndingamcebisa uba makakhethe iindaba ajonge kuzo zonke iinto ezenzeka apha eMzantsi Afrika ezifana nokophulwa kwemithetho, intswelangqesho. Agxile kakhulu ekuphuhliseni amakamva wolutsha. Agxile kakhulu ekujongeni izinto ebekumele uba ugavamenti urhulumente uyazenza. Ajonge ke agxile kakhulu ezintweni ezizonceda ulutsha uba luphuhle.

Kunganceda kakhulu ulutsha kuba kaloku kulapho bangatsho bakwazi ukufunda abanye abantu izakhono ezahlukeneyo. Bakwazi ukubaqonda nokuba bangabantu abanjani. Bakwazi ukuvisisana nokubona okokuba abanye abantu baneziphi na izakhono, bakwazi ukwenza ntoni, abakwazi ukwenza ntoni. Nokuthi kunganceda kuba kaloku kungazisa uthando, ukuvana, uxolo nokuxolelana, nokuqonda uvisise abanye abantu. Kodwa isikakhulu kakhulu kungenza kubekho ukufunda izinto ezintsha kwabanye abantu.